Mohatsaka, kajeno lapeng mane haeso ke letsatsi le leholo. Ngwana wa heso wa ngwanana o tswa lebollong kajeno. Yena hammoho le barwetsana ba bang ba tlo tlameha ho tsamaya ho fihlela letsatsi leo le subela. Ba tlo qala mane lapeng, ba qale ka ho ho ja. Ho tloha moo ba bine, ba kgibe. Ha ba qeta lelapeng la heso, ba lo ya lelapeng la bo morwetsana e mong ba ba etse se ba se qadileng lapeng mane. Ha ba tloha habo morwetsana eo, ba tlo ya lelapeng la ba morwetsana e mong. Ba tlo potolloha jwalo ho fihlela barwetsana bao ba fella kaofela. Ho tloha moo, e mong le e mong o lo leba ha habo moo a lo robala teng.

Hangata ka dinako tsa mekete ya motseng mona, setjhaba se na le ho ikopanya hore se tlo lokisetsa dijo moo ho nang le mokete teng. Hangata bo mme ke bona ba tle beng ba ya ba lo lokisetsa dijo tseo. Ba ya ba lo ritela jwala. ba bo phehe ba bo tlhotlhe. Ha se bo lokile ebe ba be ba ya bo homela. Ba bo kenye ka hare ho meqomo. Mme hoseng ha mokete kapa pele ho letsatsi la mokete, bo mme ha ho qetwa hlajuwa phoofolo e lokiseditsweng mokete, ba tle be ba hlatswa malamohodu a phoofolo eo. Ho tloha moo ka la hosane hoseng bo mme ba motseng ke bona ba tsohang ba pheha, ba lokisetsa .

Thuto ya ho ruta. Ba nka mahlale ho batho ba fetileng, ba neng ba le baholo. Hangata Batho ba baholo ba fitisetsa dithuto ho ba banyenyane. Mme ba banyenyane le bona mohlang ba hodileng ba fetisetse thuto le mahlale ho ba bang ba benyenyane. Le bona bao ba benyenyane ba tla fetisetsa ho ba bang ba banyenyane mohlang ba hodileng.

Nna dijo tseo ke di ratang ke lebese kapa yona nama. Lapeng ke hotse lapeng mane ba rata ho pheha nama kapa re ja lona ka lebese. Neng neng re ne re ja ka meroho e jwalo ka bo ditapole kapa tsona dihwete tse kopantsweng le dinawa. Ke tsona tseo re hotseng haholo re di ja lapeng mane.

Ausi wa hopola hore ho ya ka moetlo bo malome ke bona ba qoqang tsa bohadi na? Batswadi ha se bona ba amohelang bohadi ba moradi wa bona. Empa bo malome ke bona ba etseditsweng ho amohela mahadi a motjhana bona. Le leng la lebakabaka le etsang hore bo malome e be bona ba qoqang tsa bohadi, ke hoba ke baena ho mme. Mme haele baena ho mme diqeto tse ding le tse ding tse ba di nkang ke tse hlalefileng hobane ba emetse mme wa rona.

Kgaleng ha lefu le ne le le teng lelapeng, lelapa leo moo ho hlahileng lefu le ne le apara lesela le letsho kapa le rwala lesela le letsho letsohong ho bontsha ho ila ha bona. Empa matsatsing a kajeno ha ke sa bona seo se etsahala. Ke nahana sena se bakwa ke ho fetoha ha maemo. Dintho di ntse di fetoha, mme di ntjhafala. Batho ha ba sa latela dintho tsa sekgalekgaleng, se ba latela dintho tsa matsatsing ana. Matsatsing ana batho se ba ikamahanya le dintho tsa matsatsing ana. Le moetlo le ona o ntso o ya o fellwa ke boleng.

Ho ya ka setso sa bo rona, setso se batla nama e hlabuweng, mme e hlabetswe mokete. E be nama e phehwang fatshe ka mollo wa fatshe. Ka hara dipitsa tsena tsa maoto a mararo tse ntsho. Ha re phehile ka setso, re pheha ka ka dipitsa tsa maoto a mararo, e seng eng kapa eng. Empa ha o ka nka nama, wa e besa ka mokgwa ona wa lentswe lena la Senyesemane wa etsa braai, e tle be e se karolo ya setso. Mme badimo ha ba no e amohela nama eo hobane o tla be o sa sebedisa mokgwa wa setso wa ho pheha nama eo.